Nna go ya ka nna ke nagana gore maungo wa nka jalang mo polaseng yaka kgotsa mo yaka, e ka ba di mango ka gonne di mango di tsenya letseno le le bonalang, and di mango di a batliwa gantsi mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, le kwa ntle o kgona go di tseya o di romele, so ke nagana gore ka gore di batliwa mafelo a le mantsi ke leungo le le one le le gore nka dumela gore le ka tla la nkirela letseno le le bonalang.

Go ya ka nna ke nagana gore pharologano ya maungo le merogo, ke gore maungo ga se a apeiwang, merogo yona e apeiwa, maungo ka nako tsotlhe a phela a na le tswina e monate ya sukiri, merogo yona re ya e apaya. Merogo e le gore nna nka ijalela yona mo yaka or-e mo polaseng ya me, e ka nna dipotata le ditapole ka lebaka la gore di golela ka bonako, fa go ntse jalo di ka nthusa gore ke kgone ke nne le le tseno le le ntsi mo polaseng yaka gonne di tlogela ka pele ga di tseye lobaka.

Ee, go ya ka nna ke nagana gore tlelaemete le ditokologo tse di farologaneng di tsaya karolo gobaneng, o tshwanetse o itse gore ka karolo eo re ka tikologo e ga go fisa kgotsa e le mariga, ke dijalo tse di feng tse le gore di ka kgona go tlhoga, ene le gore ke dijalo tse le fa gore naga kgotsa dinaga tse di kwa ntle di a ditlhokwa ka yone nako eo, so ke nagana gore ditokologo tse di farologaneng le tlelaemete di tsaya karolo mo go maswe gobaneng dijalo tse dingwe ga di kgone go tloga mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe di tlhoga fela ke karolo e nngwe tsa lefatshe go tsamaisana fela jaaka tlelaemete, so di a farologana, go na le dijalo tse le gore ga di kgone go tlhoga ka ko karolong e nngwe gape le gore di ka se kgone go phela.

Ee, go ya ka nna ke nagana gore merogo e nngwe gape e ke akanyang, e ka nna merogo ya dinawa le morogo wa thepe ka ntlha ya gore merogo e le goreng itsege thata e kry-a mo mabenkeleng a rona ke morogo wa spinach-e le morogo wa khabetšhe, empa mo lapeng mo diteng tsa rona go kgona go tlhoga merogo e bitswang morogo wa thepe le tshwanang le tlhaga, kgotsa wa di dinawa, o kgona go jala dinawa ene le merogo wa teng o kgona go e dirisa, ke nagana gore le o ne e siameng thata mo maphelong a rona gore merogo re ka e ja, and then e ka tswela gape mebele ya rona mesola gape.

go ya ka nna ke nagana gore, gore o jale dipanana o tshwanetse o di jale mo lefelong le e leng gore gantsi tlelaemete ya teng ke e le goreng ke e bothitho ene gantsi go na le pula e ntsi mo mo lefelong la teng, ene banana ga o e ga o e jala, o ya e tsenya ga o batle seed ya teng, oa e tsenya and then o ya e jala, and then mo gotleng mo diapole eng ke nagana gore diapole ke maungo e le goreng a gola thata ka nako tsa bo mariga, ga o batla go jala diapole o tshwanetse o di jale ka ka mariga e seng selemo, o di jalang mo teng tshwanetse di mo lefelong le goreng go na le letsatsi mo teng.

Merogo e e tshwanang le ditamati ga o e jala o tshwanetse o jale mo lefelong le le gore le kgona go kry-a letsatsi for diura di ka nna thataro go tse robedi 'tsatsi lengwe le lengwe, and o di jale fo lefelo le eleng gore mmu wa teng o leta ko e le goreng o nonofile tota. Ga o jala ditamati o kanetse wa simolola wa dijala dipeo tsa teng ka mo gare ga mabokoso kgotsa yona tray, ka mo teng ga ntlo, mo go nale moruti pele, ga o tswa moo, o tshwanetse o ye kwa ntle o ile go epa mmu e le goreng o nonofile o ditamati tsa go ko teng. Ke nagana gore ke ka mokgwa e le goreng ditamati di jadiwa ka teng. ene gape sa bofelo ke gore o tshwanetse o di tshele metsi matsatsi a mabedi kgotsa mara mo bekeng.

Go ya ka nna ke dumela gore gore o kgone go kry-a peo ya rooibos, o tshwanetse gore o tseye rooibos o e tshele ka metsi a bothitho pele, e robale ka mo teng ga metsi ao, mme mo 'tsatsing le le latelang ga e setse e le boleta, o tseye selo se ka nna sa tshwanang le pampiri wa ya gore o kgone peo eo ka mogare, morago ga moo, ga o batla go jala peo eo, wa e tsaya o e tsenya mo mabokosong ago, wa tshela le mmu o tshwanang le wa motlhaba nyana, wa beya mo wa tshela metsi go ya ka beke tse pedi go tse tharo morago ga moo ke gone mo o tlo bonang rooibos ya gago e simololang sa ditlhase nyana, gona mo mo gare ga tsone dipeo tsa gago o tshwanetse o bule phatlha mo gare ga tsone di seke di a kgobokantsa thata gore di kgone di gole sentle.

Ke nagana gore rooibos e botlhokwa thata mo matshelong a rona ka ntlha gore, rooibos ya thuse gape ke masole a mmele a le gore a tsofala mo mmeleng wa gago, mme le malwetse a e le goreng ga alafege ga rooibos o e dirisa, ya go thusa gape and sengwe gape gape ke gore rooibos o ga ena caffeine gore re kry-a mo di kofi gantsi, so e botlhokwa gape thata mo mmeleng wa rona gore nwa and gape rooibos ya thuse gape ka gore e oketsa ke re e oketsa gore madi a tsamaye sentle mo mo mmeleng wa motho and gape ya kgona gape gore e laole le ona bo lwetsi ba madi sukiri ka mefuta futa ntseng jalo ya malwetse a ka tlang a sukiri.

ke nagana gore dikgwetlho tse balemi ba di bonang ga ba dira rooibos-o, di tshwana eletsa gore rooibos-o e gola fela mo le gore go na le gore pula e yana empa e sa ne thata, ga e le gore pula eo e ntse yalo pula ga e ne temperature kgotsa climate e ko godimo, rooibos mo teng ga e kgone go gola cause rooibos e nnyane ya tlhokofala, e ne ke nagana gore tharabololo ya teng e ka nna gore fela batho ba dirise rooibos go e jalwa mo ka dinako tse e leng gore tlelaemete ga e ga e ga e bothito thata se sengwe gape ke ke mmu o mmu o rooibos o e golang monna o o tshwanang ke reng go tshwana le motlhaba so ga o tlhoke gongwe le gongwe so batho santse batshamiki se gore motlhaba o a tlhokomelang ka nako tsotlhe.